Abaphumelele kwezemidlalo baningi abantu ekuwukuthi baphumelele, sinabantu abaningi ebholeni, sinabantu abaningi kwibhola lezandla i-rugby. Bakhona abanye basebholeni letenese. Sinabo Siya Kolosi, sinabo abadlali bebhola abaningi oMark Fishi aboDoctor Khumalo.

Indlela yokuthi kungaqiniswa ukuthi kube nobumbano. Amazwe angaphandle ne-South Africa akwazi ukuthi abumbane kungabi nokuthi kuba khona abangathandi elinye ilizwe abagxeka amanye amazwe. Akube isizwe ezibumbene namanye amazwe ukwazi ukuthi kuphiliswane futhi nomnotho wethu ukwazi ukuthi uthuthuke. Ngobana asikwazi ukuthi siphume siyodlala kwamanye amazwe nathi siyakuthola ukuthuthuka futhi sakha ubuhlobo obuhle namanye amazwe.

Kungaba yinto enhle kakhulu loyo ngoba iy'ngane zizokwazi ukuthi ziphumule ekuhlaleni emaklasini. Zikwazi ukuthi ziyophumuza ingqondo khona lapho abadlalela khona, abazobe badlalela khona esikoleni ngaphakathi bakwazi ukuthi beyivocavoce, bakwazi uku khulula ney'ngqondo zabo.

Bangakwazi ukuthi bahambise , bangakwazi ukuthi bahambise kahle imiqhudelwano futhi kube khona nokuzwana. Makukhona ukuzwana kunokuthembana kunokukhulumisana kahle yonkinto ingayenzeka. Singakwazi nathi ukuthi eNingizimu Afrika yethu sikwazi ukuhlanganyela namazwe angaphandle, sikwazi ukwenza izinto abazenzayo nathi sikwazi ukuzenza ngapha ukuthengisa kokudla, ukuthengisa komculo. Sibafundise amasiko ethu, nabo basifundise amasiko abo. Kanjalo singakwazi ukuthi sibe yindawo ekwazi ukuphilisana nezinye izindawo.

Angicabangi ukuthi kumele kube khona imishini ebizayo ukuze abantwana bakwazi ukuthi bakhiphe amakhono wabo. Angicabangi ukuthi kumele kuze kwenziwe njalo. Ngicabanga ukuthi loku iy'kolo lapho abantwana befunda khona, loku abakhonayo ukukwenza ukuthi abantwana bakwazi ukwenza phecelezi ama-activity kwanele ngoba imfundo kwayona iyabiza. Izinto esikhathini samanje ziyabiza. kuningi okubizayo. Ngicabanga ukuthi njengoba mangabe kuwukuthi ey'koleni kukhona ibhola, yebo, kuyothengiwa ibhola bese kuthengiwa iy'kibha nama namabhulukwe ukuyivocavoca. Akumelanga ukuthi mele kuze kudingeke imishini ebizayo. Cha.

Ingathuka imiphakathi kakhulukazi engaphandle ngenxa yokuthi kungafika abantu ekuthiwa phecelezi ama-tourist afikelele khona azobona ukuthi abantu base basemaphandleni baphila kanjani futhi ikuphi lana abangatholi khona uncedo. Ngaleyo ndlela leyo uma ngabe kuba khona imidlalo, bayakwazi ukuthi babone zonke lezo zinto lezo babone ney'ndawo la bazodlalela khona bazoqhudelana khona.

Ngiyacabanga ukuthi iqembu engathi ngiliqhathanisa neqembu lami, kungaba iqembu le-Pirates noma kangako ngingenalo ulwazi kakhulu kwezemidlalo, kodwa ngiyayicabangela ukuthi ngingaliqhathanisa ne-Pirates. Futhi-ke kakhulu iy'tadium esihamba kuzo kakhulu, bahamba kakhulu ko-Orlando Stadium futhi banawo ulwazi futhi bayazi ukuthi kumele baqhube kanjani ukuba kungabi nezimpi, kungafani nasekuqaleni lapho ekwadlula imiphefumulo yabantu ngenxa yebhola.